Go tshameka e ka nna tsela e ntle ya go mo tikologong, go tshameka go thusa thata ka fa go ka ntsha le bodutu. Mowa wa gago wa iketla wa nagana fela ka tsa metshameko, ntleng le tseo tsa lefatshe tse di ka go nagantshang thata ka jaaka tlhwatlhwa ya data mo botlhokatirong. Ga o tshameka o tlile go lebala dilo di le mmalwa ebile le tlhaloganyo ya gago e tlile go iketla. Mme wa tlelwa ke diqeto di le dintsi thata fa ntse o le mo seileketoroniking sa metshameko.

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ke nagana jalo. Mme ka gonne gona jaanong batho ga ba sa tlhole ba tshamekela monate ba tshamekela go dira madi ka jaaka Betway. Batho ba tshamekela go dira madi mme ga ba kry-e nako ya go tsamaya ba ya go ikatisa ka fa ba nagana gore go ikatisa ke tshenyo ya nako mme ebile go tlile go ba direla madi morago ga sebaka.

Motshameko o o nang le kgaisano e e tseneletseng ke chess, chess-e ke yone e o ka e tshamekang ka ga e tshamekiwa ke borra madi, borra dikgwebo. Ke ona motshameko o o tlhokang o be o le ditsebe ditelele ebile tlhaloganyo ya gago e tlhamaletse, ke motshameko o e leng gore kgaisano tsa teng di tseneletse tota ebile di a kgatlhisa. Fa o tshameka motshameko wa chess-e go itaya gatwe wa itlhaloganya go le tota ka jaaka ke .

Batho ba kgona go ikgolaganya mme ba tshameka gona mo megaleng ya letheka ebile ba tshameka nako e nngwe le e nngwe. Ga gona nako ya gore a go tshamekiwe nako e nngwe le e nngwe go a tshamekiwa mme gape se sengwe ke gore metshameko ena e tumile thata ka gonne e na le kgaisano e le ntsi thata. Go na le metshameko e le mefuta ebile e menate ebile e na le kgaisano ka jalo batho ba rata seo mo thekenolojing.

Se o ke se ratang ke motshameko ya megala ke gore o kgona go tshameka motshameko o mongwe le o mongwe o o ratang ntleng le go tsaya madi a gago o tsamaye kwa lebenkeleng o ye go reka ditlhokego tse o tlamehileng wa di reka gore o kgone go tshameka motshameko o o batlang go o tshameka. Fa o tshwere mogala wa gago motshameko o mongwe le o mongwe o tlile go fitlhelela, ke rata motshameko wa Ludo ka fa o kgona go tshamekiwa ke batho ba ka nna nne go fitlha go thataro mme le kwa lelapeng le ka kgona go o tshameka ntle le go tsaya madi o ya go a senya kwa lebenkeleng.

Metshameko e ke itseng e tumileng mo inthaneteng ke metshameko e e kwa go Betway le e e kwa go Hollywood e leng Spina Zonke le metshameko ya kgwele ya dinao le bolotloa le rugby. Ka jalo gore o kgone go tsena mo inthaneteng o tshameke metshameko e e jalo o tlile go tlhoka data e be o tlhoka le voucher ya gore o kgone go tshameka mo inthaneteng. Ke yona metshameko e ke itseng mme ka jalo go na le metshameko e mengwe ya dikoloi ga e tlhoke voucher yona e tlhoka fela inthanete fela le data o kgona go tshameka races le tibisana ka dikoloi.